Zange ndizive ndonwabile kakhulu ngoba ngala ngoku iimuvi leyo yayidlala Inxeba ithi, Inxeba, yayiveza isiko lethu labantu abamnyama uba liqhutywa kanjani ngoku loo nto leyo ide ibonise nezinye iintlanga ukuba yintoni eyenziwayo phaya, zintoni esizifundayo kodwa zizinto ekufuneka zihlale zihleli phaya zaziwe nje ngumntu oya phaya osuka phaya. Kodwa naye engazube ezixelela omnye umntu ngaphandle kokubana uphaya ngaphambili.

Eyona nto iye ixhalabise ebantwaneni xa besiya esikolweni kukuba njengoba behamba endleleni kubakho iimoto ezivele zihambe ngesantya esiphezulu, loo nto ke yenze ukubana baphele abantwana abo bengakhuselekanga ngoba kubakho nabaqhubi abaqhuba bengenazo iimpepha zokuqhuba. Kufumaniseke ubana abantwana bangakwazi noba balimale ngoba bangaphela betshayiswa zezo moto ezo zizabe zindlandlathekiswa zihamba ngesantya esiphezulu.

Ndicinga ukubana into eyenza abantu bawuthanda umvubo yingoba kuye kuthi xa kushushu umntu xa etye umvubo atsho aphole and umvubo usempilweni. Ngelishwa ke mna ndandiwuthanda kodwa uye uthi xa ndiwutyile mna umvubo undenze isisu.

Ndakhe ndathatha inxaxheba saye saya saya emasimini sayohlakula apho ke sihlakula ukhula kwenzeka ke ngoku ukubana xa sesigqibile sahamba saya kuloo mzi sasithunywe kuwo uba masihlakule safumana ke okuya ethunjini yayingamarhewu kunye nenyama nesonka sombhako. kwakumnandi kakhulu yonke into yahamba kakuhle.

Mna ukutya endikuthandayo kwesiNtu ngumngqusho kunye nenyama yangaphakathi upensi wegusha kunye nentloko kunye nentloko yeegusha ngoba oko kutya oko kundenza ndonwabe, kundenza ndihluthe ngale ndlela ndifuna ngayo kwaye enye inyama endiyithandayo yinyama yenkukhu, inkukhu exheliweyo hayi lena inkukhu uye uyifumane evenkileni ezinkulu.

Into enokwenziwa xa abantu bengaphangeli abahlala edolophini kukuba aba balapha ekuhlaleni aba bantu abangabamelwane okanye oomheza kungafuneka ukubana bona baye apho kwenzeke isehlo bazame ukuncedisa kubekho khona nalo loo nto ke ngoku uye mhlawumbi umntu ayishiye enjengononceba ubana bancediswe phaa naphaa.

Indima ezobe idlalwa ngabafazi yindima yokuba xa kufika abantu beze bezozimasa bezozimasa ngomcimbi kufuneka basoloko bebenzela iti iti nesonka ukuze abantu bengalambi. Bazofuna ukubana bepheke nokupheka ngoba ngabo abantu abangabafazi abazofuneka baphithizele eyadini ngoba amadoda wona ngale azobe ekhangela iinkuni, ekhangela iinto ezidibene noba kuxhelwa ntoni belungisa neeyadi.

Umzali angamkhuthaza umntana ngokuba amane amxelela ukuba kufuneka ahambe inkozo okanye ahambe icawe ngoba kulapho azoyifunda kakuhle iBhayibhile ngoba phaya ecaweni baye bakwazi ubana bayitolike iBhayibhile ngale ndlela umntu azokwazi ukubana ayiqonde ngayo.

Isibonda sidlala indima yokuba elalini leyo asisibonda kuyo kukuba agade izinto imicelimngeni eyenzekayo ukuze bathi abantu xa benezikhalazo baye kuye kuthethwe ukuze naye athi isigqibo esithathwayo ahambe aye kuthetha nenkosi waloo ndawo ukuze aphinde abuye naye ke ngoku njengasibonda azocacisela abantu ingxelo lokubana inkosi iye yathini yona ngezi zikhalazo bazivezileyo kuloo lali.